Moo ke dulang teng, ha hona moo ebang nka ikwetlisetsang teng, e be kea patala kapa ha ke lefe tjhelete efe kapa efe, mme sena ke nahana mmuso o lokela ho etsa bonnete ba hore re na le dibaka tseo re ka ikwetlisetsang ho tsona mme re bapale di papadi. Hape se bohlokwa ke hore ho be le tshireletso efe kapa efe ya hore dibaka tsena di tshireletsehe hore ho se ke ho se ke be ha ba le motho ofe kapa ofe ya tlisang bosinyi sebakeng seo.

Batjha, dibapadi di bohlokwa haholo maphelong a rona hobane di tlisa bophelo bo botle ebile o qetella o le motho ya mafolofolo dinthong tse ngata. Hape di etsa hore kelello ya hao e tle e bulehe. Le mmele wa hao ka hare, o tlo o be hantle le madi a tle a phalle, tsena ke ntho tsa bo bophelo bo botle. Hape mmele wa hao o dula le boemong bo hantle hore o tle o etse dintho tse ding tse ngata. Jwale ke bohlokwa ba dipapadi bophelong ba hao jwaloka motho e motjha, ebile di tlisa menyetla e mengata e mengata hore o tle o tswelle pele bophelong.

Ke nahana ho bohlokwa hore re le batswadi hore re tle re thuse sekolo se be le koloi ya ho isa bana dipapading tse fapafapaneng. Ke nahana hobane re batswadi ba kgonang ho etsa dintho tse fapafapaneng, ha re etseng market wa hore sekolong ho tle ho rekiswe dintho ka letsatsi le itseng, mohlomong ka Labohlano ho rekiswe, bana ba tle ka dintho ba rekise, mme re kgone ho etsa mokotla o tla thusa sekolo hore o reke koloi.

Ke bona e le hore e-sports e le dipapadi tsa nnete hobane di na le monyetla e mengatangata haholo ebile bana ba rona ha jwale ke bana ba marangrang, ba sebedisa mehala, ba kena dintho tsa marangrang hangata, jwale sena se na le boleng bo boholo hore se hole e le dibapadi. Ebile, ha o ikwetlisetsa esports, o tlameha ho kwetlisa menwana ya hao le kelello hore o tlo bapala jwang ebile o tseba hore o tlo atleha jwang hona papading eo o e bapalang ya e-sports.

Papadi ena ya bolo ya maoto, ke e rata hobane esale ke hola kgale ke le motho ya batlang ho bapala bolo. Jwale le wena ngwanaka o ka ba motho ya ratang papadi efe kapa efe hobane le nna ke hotse ke ithatela ho bapala bolo ebile ke e bapalla, ke ikutlwa ekare ke tla ke tla bapalla sehlopha se hodimo, jwale le wena o ka iphumana o rata bolo kapa yona bolo ya matsoho kapa ebile yona ho sesa. Ke dipapadi tse fapafapaneng tse ngata tseo ka iphumanang o ithatela tsona.

Ha o batla ho qala hore o ikwetlise, o tlameha pele o lekole hore mmele wa hao o tla o tla dumella kwetliso ya mofuta ofeng, mme haeba mangwele a na le bohloko kapa hona letheka, o tlameha ho qala hantle hanyane hanyane mme ka ho tsamaya kapa hona ho matha. Ebe o a bona hore ebe mmele wa hao o qalella ho ba le matla, ka sena o tlo thusa hore mmele wa hao o tle o be mafolofolo, o tle o kgone hore o tla qalella jwale o ya ho bapala bolo kapa ho sesa kapa hona ho bapala papadi efe kapa efe.

Ha o batla ho etsa dintho tsena tsa di-video tseo o di isang marangrang, o lokela hoba le lerato la ho etsa sena seo tlabeng o se etsa hobane ha e qetelle fela e le hore o nkile video ebile o tlo e isa marangrang. O tlameha hore ha o qeta ho nka video ena, ebe o a di kopantsha, o e etsa hore e bohehe ka tsela e kgahlang. Jwale o tlameha ho ba le lerato la seo o se etsang. Jwalo ka nna ke na le lerato la ho pheha. Ke nka mehato e fapafapaneng ya ho sheba batho ba bang ba phehang jwalo ka nna hore ba etsa eng, ebe ke kgone ho bona hore ebe ke eng seo ba se etsang se fapaneng ho se ke se etsang, mme sena se tlisa tjantjello e kgolo ho se re se etsang.

Tjhelete ya ho thusa ya mmuso ya kantoro ya dipapadi e fumaneha ka tsela e latelang. O tlameha ho kenya kopo ya hore o tle o thuswe ka ditjhelete kantorong ena ya rona ya dipapadi. Ha qeta ebe o tla bitswa hore o tle o tlo fana ka tlhahisoleseding ho dipotso tseo komiti e nang le tsona, ebe ha o qeta o tla fumana tlhahisoleseding hore ebe o tswelelletse kapa ha o a tswella. Empa o se ke wa wa moya ha o sa tswella hobane ho na le thendera eo eleng hore mmuso o e ntshetsa mang le mang ya setjhabeng a etsang dipapadi kapa hona ho tla ntlafatsa dipapadi setjhabeng, mme o ka kgona ho fumana eno .